Go tlhatlhosiwa ga ditlhwatlhwa tsa data go ama ba tlhoka tiro ka tsela e e sa siamang, ka gonne ba feleletsa ba iphitlhela ba sa kgone go reka data. Go kgona go romela dikopa tiro mo diphatla tiro tse di tlabeng di phasaladitswe mo inthaneteng kapa mo makwalong.

Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data, di ama ba batlhokatiro ka tsela e e sa siamang, ka gonne ba iphitlhela ba palelwa ke go reka data go kgona go romela dikopo tiro ko ditheong tse di farologaneng tse di phasaladitseng ka diphatlha tiro.

Nna ke dirisa Wi-Fi. Jaanong ga ke re ke data, ga e na maparego. E bereka motshegare otlhe le bosigo botlhe. Ke e patelela makgolo a mabedi a diranta masome a matlhano. Data ya Wi-Fi ya teng e kgona go ntsenya mo mafaratlhatlheng otlhe. E ka nna mafaratlhatlha a boitumediso, ya nna yone inthanete go batla diphatlha tiro, e be ke sala, ebile ke tsena gape fa ke batla tshedimosetso e feteletseng ka dilo tse . Ba tlhoka tiro, ba ba rekang data ba lebelele gore tlhwatlhwa ya data ya teng ke bokae le gore ba dirisa motlamedi o feng wa network-e.

Di-gig di le lekgolo tse di some a matlhano tsa motshegare le tsa some a matlhano tsa bosigo, mme e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi.

Gore di berekele ka bonako, ba batla tiro, ba kgone go romela dikopo tsa bone tsa tiro ka bonako, ntle le go sokodisa ke lebelo la mafaratlhatlha. Se se gape, se ka thusa gore batho ba kgone go bua sentle, ba kgone go tlhaeletsana sentle ka mafaratlhatlha a tlhaeletsano, ntle le go paregiwa ke lebelo la mafaratlhatlha.

Fa e le gore o dirisa MTN, o tlabe a dira star one four one star, a ba tsenya dinomoro tsa data, a ba a tobetsa hash-e, a ba a letsa, mme data e tla tsena. Ga a dirisa Vodacom-o, ke star one tree six star one hash, a be a le etsa, mme data e tla tsena. Ga a fetsa go tsenya data ya teng, go na le selo se se bidiwang Play Store, a ye ko go yone, a fete a tsenye mafaratlhatlha a a batla, mme a kgone go tlhaeletsana le balosika le ditsala.

Ke gore o time data fa o fetsa go dirisa mogala wa gago wa letheka, mme o lebelele le di-App-pe tse di mo founung, tse di mo mogaleng wa gago. O bone gore ke tsefeng tse di go jelang data. O di robatse fa o fetsa go di robatsa, data ya gago e ka se tlhole fela ka bonako.

Di-option-e tse tse dintsi tsa data, mme fela data e o e rekang ka mowa gape e tlhwatlhwa tlase, gona le go reka data kwa shop-ong.

Nka kgona go mo aroganyetsa data kwa MTN, ka go letsetsa star one four one star six three two eight hash-e. Ke be ke mo romelela mowa gore a kgone go ithekela data. Fa e le gore ga ke, ga kena mowa kena le data fela, ke tsena ko MTN App, ke be ke tsena ko menu, ke be ke re data share, ke be ke tsenya dinomoro tsa gage, ke be ke baya data ya ka e tshubilwe mo founung gore le ene a kgone go dirisa data ya ka e e mo founung ya ka mme a le kgakala le nna.

Dithulaganyo tsa data tse di nang le tekanyetso di tlile go fedisiwa, ka gonne bontsi jwa batho ba dirisa data e le ntsi ka sebaka go pheta mabaka a a farologaneng a botshelo. Go tlile go dirisiwa data e e senang melelwane kapa e e sa lekanyediwang, mme seo se tlile go dira gore data e ture ka gore batho ba tlabe ba dirisa data e le ntsi. Mme barekudi ba mafaratlhatlha le bone, jaaka bo-MTN, bo-Vodacom-o le bo-Telkom-o, ba tlhoka go dira tšhelete. Jaanong di tlile go dula di sa lekanyediwa, mme di tlile go tlhatlhoga ka di . Ditlhwatlhwa tsa teng di tlile go tlhatlhoga.

Ee, tiriso ya teng e siame. Go ka dirisiwa ke baithuti ka gore ba kgona go tsena mo mafaratlhatlheng go batla tshedimosetso ya dirutwa tsa-tsa bone, mme le go kgona go dira diporojeke tse di batlang tshedimosetso e e tseneletseng e e seong mo dibukeng tsa bone tsa sekolo.

E latlhegisa botshepegi le boikanyego ba ba rutana, ka gore bontsi jwa bone ba dirisa AI go ba kwalela ditiro tsa sekolo, mme ba kopise fela ba sa dirise tlhaloganyo ya bone go nagana le go dira se tirwana ya bone e se ba laelang.